Mohatsaka hobane leeto lena re batla ho leka ho ya America le le telele, re tlo tlameha re qale ho boloka di santa, ho tloha hona jwale. Hobane mo no sebetsa o ka di dollar ra ha o sebetse ka diranta e nngwe hape hobane ke leeto le letelele. Re tlo tlameha re sebedisa prestige airways business class. Re tsebe ho dula hantle re qhanolla hantle re se ke ra petetsana ekare re palame tekesi.

Ho ba bobebe haholo mme wa potlaka ho sebedisa sefofane. Ha o nka bese o tloha sebakeng se itseng o ya ho se seng profinsing e itseng. O ya ho e nngwe e ka o nka letsatsi kapa halofo ya letsatsi le felletseng sefofane se potlakile o ka nka hour-a kapa tsona tse pedi ke o kgothaletsa le palame sefofane.

Monate o mokalo wa ho qhanolla ho sena motho ao peteditseng pela hao mme o ntso tlisetswa dijo ka mona le dino bo ausi ba ntse ba feta ka sefofaneng. Taba e nngwe hape entseng ke thabe haholo ke hore ke nkile nako e kgutshwane haholo ho ya moo ke yang teng. Ha re tshwanela ke tsamaile ka bese ke sentse nako monate o mokalo.

Wa tseba dibese di bohlokwa le ha e le transport ya rona e ya kgale mme e nka nako ho fihla moo ya tempa di bohlokwa hobane bese le bangatanyana ha e tshwane le Uber kapa yona Bolt moo ho tloha ho palo e mong le mong hosane o tlabe o batla marangrang ana technology ha esale o palama Uber o palama bongata haba fihla mo o yang teng. Obesayina bothata ha o le motho a jereng mojaro o mongata o ya profensing eo bona kapa moo e leng holenyana le wena hobane e kgona ho jara le jara ong ya hao e mengata.

Tekete ena o e rekang ke tekete ya ho ya Durban. Dibese ke di na le ho tshwara nako ka nako tse ding nyadisang. Empa wena o hloka hore o fihle monana hora pele nako ya hao ya tikete kapa ya bese e fihla tekete ya ka hora ya bosupa wena tlameha ka hora ya botshelela o bo so o le monna bese ha di tsamaye ha e bolele hore bese kwana e tlatla e fihla ka hora ya bosupae bolela hore bese ka hora ya bosupa ya tloha moo fihla ka nako.

Ke ne ke kopa ho botsa hore na ho re le qetelle le nyolositse tikete tsena tsa dibese ke ka tlasa mabaka hape, mme hobaneng jwalo ka bapalami ba lona ba re dulang re palama dibese tsa lona letsatsi le letsatsi beke le beke. Hobaneng le sa re tsebisa ka nako re tsebe ho boloka di send tsa rona mme re se ka ba le mathata a ho reka tsona. Jwale ne ke halefile haholo fela hobane ha ka tshwara tjhelete eo e lekaneng ke tshwere tjhelete. Tjhelete ya teng e ketekwe tlwaetseng ho e reka ya beke le beke, e leng mashome a supa jwanong. Ke tlo etsa jwang, ke tlo fihla jwang mosebetsing. Ke tsietsing haholo fela ha ka thaba ka taba ena ya lona.

Ke ne ke hloka ho tseba hore hobaneng ha le mo rekiseditse tikete kantle ho theko ya hae ya botsofe ho hloka nako ena kaofela dilemong tse nalane ya rona re e tsebang. Nkgono e le motho a fumanang theko e tlase eo ya botsofe a na ntse le teng e bang e fedile hobaneng le sa ba tsebisa bona batsofe e sale ka nako hore tikete tsa lona tsa theko eo e tlase ya botsofadi sa hlotse be ba teng.

Ha ke ikutlwe molato hobane ke na le dilemo ke le motho a palamang bese ho theohela ka yona ha e mphe mathata e fihla ka nako e mfihlisa le mosebetsing ka nako Ha ka thaba ho hang bane ke tlo tlameha ke kgutlele ditekesing mme ra di tseba hore di na le nako tsa hore di se ka fihla e haba tshwara ba tshware hantle batho bana ba ditekesi ha ka thaba ho hang.

Ke tla tlameha hore bese ya ka ke palamela seteisheneng se seng ho qoba mathata a hore jwale e tlare ha ba lwana ke tla be se ke kentswe moo ebe jwanong ke hlahelwa ke kotsi.

Re ka ba le mokgatlo wa rona mohlomong kapa re buwe le mokgatlo wa rona batho bana ba ditekesi ba re ba buwe le batho ba bona re ba batho ba e patalang re batho ba sa ba feng mathata ha re ha re palama ditekesi tsa bona mme ha re sa kgotsofala re hloka hore ba ise ho beng ba bona ba buwe le batho ba bona.

Ha ka thaba ho hang hobane ke batho ba tlwaetseng ho palama bese. Ke ya tseba e tlwaetseng ho fihla ka nako. Empa jwanong le teng ke ya ipotsa hore ho senyehile kae hobane e etsa fihla. Ha ke ikutlwe monate oo wa hore di tlo founela batho ba dibese ba check hore na bothata ke eng empa ha ka thaba ka hore ke fihlile lata mosebetsing.